Ukuze kuxazulule ukungaboni ngaso linye mayelana nemali yokugibela amatekisi angaphelele, abagibeli nabashayeli kufanele baxoxe ngokuthula ukuze bagweme ukushuba kwesimo. Bangaqinisekisa-ke imali yokugibela ngokubheka imitha noma inani okuvunyelenwe ngalo bese belandise imali ndawonye ukuze baqinisekise . Uma kunesidingo bengaxoxisana ngesisombululo esamukelekayo nhlangothi zombili, njengokuthi umshayeli ayeke imali encane noma umgibeli akhokhe kancane. Kwezinye izimo ukufuna ukulamula komunye umuntu njengomthumeli wetekisi noma iphoyisa kungase kudingeke ukusiza ukuxazulula ingxabano.

Uma amabhasi endaweni yangakithi angathembeka, afike ngesikhathi njalo, bekuzoholela ekutheni kondleke izindleko ngoba bengizogcina futhi isikhathi ngifike ngesikhathi emsebenzini, kuma-appointment kanye nemihlangano yokuzijabukisa. Abezonginikeza ukuhamba okukhulu engivumela ukuba ngihambe ngokukhululeka ngaphandle ngokukhathazeka nokuzibambezela.

Kuba nomthelela omubi ngoba abaya emsebenzini kanye nabaya ezikoleni bagcina sebengasafiki ngesikhathi emsebenzini.

Uma kunesiteleka samabhasi esingalindelekile, ngingahlela ezinye izinto zokuhamba ukuze ngifike emsebenzini ngesikhathi. Ukugibela izimoto noma ukwabelana ngokugibela nozakwethu noma abangani kuyinketho esebenzayo noma ngingasebenzisa itekisi noma izinsizakalo zokugibela njenge-Uber noma u-lift.

Sawubona mphathi werenki, bengicela ukubuza kungani amathekisi ebambezekekile? Sekunesikhathi ngilinde itekisi isikhathi esingaphezu kwehora kanti nginomhlangano obalulekile okumele ngiphuthume ngiye kuwo. Ngicela ukubuza, ngabe ithekisi ngizoyithola nini?

Ukuze ngenze okuhle ngohambo olula edolobheni ngisuka endaweni yasemaphandleni nezinkonzo zamabhasi ezilinganiselwe, ngingahlela ngokucophelele. Ngingaqala ngokubheka ishejuli yebhasi futhi ngibheke phambili imisebenzi, ngiqoqe imisebenzi efanayo ukuze nginciphise isikhathi sokuhamba. Ngingafika kusenesikhathi edolobheni kuze ngigxile emsebenzini ebalulekile. Ngisebenzise isikhathi kahle ngokuvakashela iy'ndawo eziseduze futhi ngithathe ikhefu ukuze ngiphumule ngithi ukushaja kabusha.

Mshayeli! Mshayeli! Mshayeli! Ngicela ukuba uwehlise isivinini, ngiyacela. Mshayeli! Mshayeli!

Uma ithikithi lami lebhasi elikwi-inthanethi lingabonakali ohlelweni, ngingaqala ngokubheka imeyili ukuze ngibe nesiqiniseko sethikithi bese ngiqinisekisa ukuthi ngisesitobhini sebhasi esifanele nesikhathi. Ngingaxhumana nokweseka kwamakhasimende enkampanini yebhasi, nginikeze imininingwane yethikithi lami futhi ngibonise imeyili okuqinisekisa ithikithi lami noma irisidi kubasebenzi bebhasi.

Ngokweqiniso, ngicabanga ukuthi amanani amathikithi ebhasi ahamba amabanga amade eNingizimu Afrika aba umqansa ngezinye izikhathi. Ngiqonde ukuthi ngibone amanani entengo esukela kumakhulu ambalwa ukuya ngaphezu kwenkulungwane yethikithi lokuya endaweni eyodwa kuya ngomzila kanye nenkampani yamabhasi. Kuba nzima kubantu abasebenzisa isabelomali esiqinile noma abadinga ukuhamba njalo.

Ngingavumelana nalokhu okushiwo umshayeli ukuba ngingene, ngizoma ngezinyawo ngoba ngijahe ukuya emsebenzini futhi kungathatha isikhathi eside elinye itekisi ukuba ligcwale.

Uxolo, ngiqala ukukhathazeka ngoba izitimela zibukeka zingahambi ngesikhathi. Ngokohlelo lwezikhathi, isitimela bekumele sifike emzuzwnini engu-fifteen endlule kodwa asikho ndawo. Ungangitshela ukuthi kuqhubekani? Ngithi ukuma kancane ngizame ukuzihlanganisa? Impela sengijahe kabi kuya emsebenzini, nakho ukubambezeleka kuzongenza . Ngabe kukhona iy'nkinga ezitimeleni namhlanje?

Ngakelinye icala, ngizizwa ngijabule ngoba imoto yami ilungisekile kodwa ngakwelinye icala, ngizizwa ngidumala. Uhulumeni kumele alungise imigodi emgwaqweni.

Mshayeli! Mshayeli! Ngivele ngazumeka, ngangabona isitobhi sami manje sengikude nala engiya khona. Bengisacela mhlampe ukuthi ungijikele kancane noma ungimisele itekisi ngithi ukwehla, ngiyacela mshayeli.